Umdlali endingamkhetha nguAndre Arruda waseBrazil ukuba angenelele indawo kaBongi Mbonambi ngokuba ungumdlali endimthanda kakhulu ondidlalelayo, ondidlalela kakuhle kakhulu.

Azange ndakhe ndafikelela ekutheni ndithathe inxaxheba ezintweni zokuzonwabisa, ngokuba azange ndakhe ndalifumana ithuba lokuba ndifikelele kwizinto ezinjalo.

Imidlalo endingathanda ukuyibona ifikelela kwindawo endikuyo ezikolweni yile yokudada, eyokuswima, abantwana bakwazi ukufunda ukuswima.

Ndinganawo umdla wokwenza imisebenzi yokuzonwabisa ezawundenzela imali, ngokuba futhi ilungile ukuba xa ngabe abantu bethe bayozonwabisa ibe yimisebenzi ezawubenzela imali ngaphezulu.

Izinto ezinokwenza ukuba ulutsha lonwabe ngexesha leeholide, izinto ezifana nokuba bahambe baye kwizinto ezifana nezipotsi apho bazofike bazilolonge khona, iijim, bazofike babaleke khona. Yonke loo nto izonceda ukuba bahlale besempilweni, nangokwasengqondweni ingqondo yabo ibe ilulekile.

Ndingathi makususwe lo mthetho wokuba off side, lona wokuba umntu kuthiwe u-off side nditsho noba seyingenile ibhola, ngoba ukhabele kwindawo, bekakwindawo engalungelanga ukuba akhabele kuyo okuba ame kuyo kuthiwe u-off side. Ndingathi mawususwe loo mthetho ngoba awusebenzi.

Azange kwaba yinto endiyihoyileyo ukuba ndiphuume ndiyobubukela ilanga, ayonto endakhe ndayicinga ukuba khawume ndiphumele ngaphandle ndiyobona ilanga.

Okokuqala, yintoni nje emnandi ngokunyuka intaba? Xa sinokuba kuloo ntaba sesipha phezulu, xa sinokudibana nezinto zasentabeni ezoyikisayo, izilwanyana zasentabeni? Andibuboni nje ubumnandi mna bokuhamba ndiye ezintabeni, ndiyonyuka iintaba.

Mna nefemeli yam asingabo abantu abaye baye ngaphandle xa kukho sithi sinemali siye, sizihlalele apha endlini sizithengele izinto zethu ezimnandi ezityiwayo sizibukelele i-TV.

Ewe kufanelekile ukuba uthathwe njengomdlalo wokwenyani ngoba kukho abantu abawudlalayo, abantu abathanda ukuzonwabisa ngawo.

Ndingathanda ukuba ndifumane ithuba lokudibana nokuzulazula nombaleki onguCaster Semenya, ukuze ndikwazi ukufunda ngezinto ezininzi ngaye nanokuthi wenza kanjani xa ngabe seza kuhamba eyobaleka ukuze akwazi ukuphumelela.

Ndiye ndithi xa ndibuya esikolweni ndihambe ndiyokudlala ndiyokudlala nabahlobo bam ze xa ndibuya sekuhlwile ndifunde iincwadi zam zesikolo, ndenze nemisebenzi yesikolo.

Ndingaza nomthetho wokuba nokuba ibhola bangayibamba ngesandla kungabi yinto enkulu, ingabi yinto eyingxaki.

Ndingaba funela indawo apho bazothi bazivocavoce khona abanye bakwazi ukudlala ibhola, ndibe ndibafunele abantu abazobafundisa ezi zinto. Kubekho futhi abanye abantu abathanda ukupheka, abo bathanda ukupheka ndibafunele abantu neendawo apho bazothi bafundiswe khona ukupheka. Abanye bafunde ukuyothunga njengabantu abangabafazi. Futhi ke yezi zinto ezo ezizawukwenza ukuthi bahlale besempilweni, bahlale nditsho nengqondo yabo ilungile.

Umthetho lo wokuba abantu baqabelane ngaphezulu wonke umntu agcwale phezu kwakho, umthetho lo wokuba abantu bangqubane bathini, yonke nje laa nto. Ndingathi mawususwe loo mthetho hayi .

Loo nto iza kwenza ukuba kwa umntwana wakho lo aququzeleke abone ukuba umzali wam uyandixhasa kule nto endiyenzayo aze naye ayithande kakhulu, azimisele kuyo.